Ha ke bona ditekesi di feta ko emergency lane, ke itjwetsa hore batho bana ke batho ba tellang ha ba ipolella hore tsela ena e editswe bone feela.

Ha wa tshwanela ho bitsa Uber kapa Bolt o tseba hore ha hona tjhelete ya ho patala. E ba mathata hore o kgone ho utlwana le le motho o drivang Uber kapa Bolt eo ha wa tshwanela etsa jwalo. Nna ke bona e le botsotsi fela.

Ke fihla mona moo boemafofaneng ke makala ha se ba re tekete ya ka ebile a sebediswa e sebedisitswe jwang la ho nne ke qeta ho e reka matsatsing a fitileng. Hona le ntho etsang e seng pepper e lokiseng. Ka hona nna ke senyetswa ke nako.

Nna ne ke tla reka koloi ka hone ne ke tseba hore ke tla kena ho Bolt kapa Uber moo ke tla etsang teng tjhelete e ngata haholo ho hlola e ya ditekisi ebile dikoloi di ya thusa ka ho nne ha o kene batho ba bangata ho tshwana le di-taxi-ng batho ba senya di-taxi le dijalo tse kopanang le tsona di-taxi-ng.

Nna ke bona batho ba yang mesebetsing ya bone le mabakeng a bona ka di-bicycle. E le batho ba nang le energy e ngata ebile ba na le bophelo bo nang leng bo energetic ka ho nne ba hona ho ikatisa ha ntse ba ya mesebetsing ebile ba tla kgona le ho bolokeha mmeleng ya bone. Ba tla ba strong ho feta dijara le dijara.

Sebaka se ileng sa tuma haholo matjhabeng le lebaka la di diketsahalo tse neng di etsahala moo nako ka kgetho .

Di-toll gate di tshwanetse hore di be teng ho boloka batho ba matswantle ba tswang kantle ba kenang ka tsela e seng e sa lokang.

Batho ba di-taxi ba batla ho ipona e le bona feela ba le bang ba entseng tjhelete e bonahalang ha ba tsebe hore le batho ba mo ba leng mo tseleng le bone ba mosebetsing ho tshwana le bone jwale bona ba nahana hore ditsela tsena tse ke tsa ke tsa bone. Ka honna haholo batho ba kgannang di-taxi ke ba tswang Kwazulu ba tshwana ka mekgwa ebile ba atela ditseleng.

Ka se kgone ho ya kgope o se na tjhelete le ya bese le bese le yona e tshwanetse ho patalwa tse le ka mefuta ya tsona ho tshwana le ka bo Reya Vaya ha o sa ye leetong le hole eya o tshwanetse ho e patala yona he.

Nka mo jwetsa ha ke sa rate ho kena Bolt-eng ya hae kapa ka ho nne ho ha o tshwanela ka molao hore a etse jwalo. Ne nka se mind ho palama le yena motho oo mara ka molao wa Uber le Bolt ha ba tshwanna ho etsa jwalo. So, nka se tlola molao hore ke kgone ho utlwisa ena. Ho a ikutlwe a le monate eya ka hona le nna ke ya patala.

Motswalle wa hao o tlisitse koloi ya hae mo ho wena a re o kopa o mo tshwarele yona hanyane ho fihla mapolesa. Mapolesa a re koloi eo e utswitswe ebile o tla tjhankaneng.

Nka ba hlalosetsa fa dikoloi tsa mefuta kapa di jwang kapa e nngwe ya tura hore e nngwe e ntle koloi le koloi e ka etsa kotsi ya ya accident ha hona koloi e betere ho engwe fa tseo kaofela dikoloi tseo di ka fitlha moo o tshwanetseng di ye teng.

Ko di-taxi-ng hona le ntho tse ngata tse etsahalang ka hara tekesi eo o e palameng. Ho na le abuti o shapang ngwana o motswadi ha o rate ntho eo o e bonang o tlo etsa jwang nka kgalemela abuti oo hore a tlohele ho betsa ngwana pela rona. Ngwana ha ntsa a mo betsa tjena o tla o tla senyeha o tla ba worse o tla qetella a blame-a yena motswadi ka ntho tse wrong tseo a ntse a di etsa tse ntseng a otlela tsona.

Ee, le nna ke berekisa Metrorail haholo ha ke tseba hore ha ke na tjhelete e felletseng ya ho palama tekesi ebile nna nka eletsa motho o mong hore le ena a e palame haeba o batla ho ipolokela tjhelete ya hae.